Mo Ga-Rankuwa le tikologong ya yona go na le ditlamelwana tsa pholo di le mmalwa tse di direlwang bogodi le fa bontsi bo dirisiwa ke setšhaba ka kakaretso, ditlamelwana tse di dirilweng ka boikarabelo le tse e seng tsa puso di akaretsa, ditleliniki tsa pholo tsa setšhaba, ditleliniki tsa setšhaba jaaka Ga-Rankuwa view tliliniki le Phediso extension four, di neelana ka ditlamelwana tsa pholo tsa motheo bogodi bo bo ka di dirisa go tlhatlhobiwa le go bona dikgato tsa go laola malwetse a sa foleng.

Bogodi bo rata go nna mo tikologong e ba e tlwaetseng le go nna le ba malapa a bone. Seno se ka tokafatsa boitekanelo jwa tlhogo ya bone go nna le ba lelapa go nonotsha dikamano go ba naya maikutlo a gore ga ba nna nosi le go fokotsa maikutlo a go ikgogomosa tlhokomelo e e dirilweng ke ba lelapa e ka nna e mo maemong a kwa godimo ka gonne ba itse mogodi ka botlalo.

Go fudugela ga batho, go batla ditiro mo ditoropong go ka baka gore batsofe ba nne ba nna nosi mo dikgaolong tsa magae, ba ka nna ba se nna thuso e e lekaneng mo dikgoreletsing tsa bone. Go fetoga ga ditumelo tse di amanang le go tlhokomela batsofe go ka baka ditlamorago tse di sa bonweng pele mo lelapeng ditumelo tse di sa fetogeng di ka baka go lapa mo go tlhokomeleng. Go botlhokwa go lebana le dipharologano tse di mo setsong le se se leng boammaaruri ka tsela e e tshwanetseng le e e akaretsang, puso le mekgwa ya loago di ka thusa go godisa ditlamelwana tsa tlhokomelo go akaretsa ditlamelwana tsa tlhokomelo e e kgethegileng le thulaganyo ya madi.

Mo ditsong di le dintsi tsa Aforika batsofe ba tlotla thata ka tlhalefo le maitemogelo a bone, go tlotla batsofe le go ba tlhokomela go tsewa e le boikarabelo jo bo botlhokwa mo lelapeng bogolo jang go bana ba bone ba ba godileng. Go tlhokomela batsofe go lebelela e le tebogo ya tlhokomelo e ba e neetsweng lelapa la bone ka nako fa ba sa le bannye. Tlhokomelo ya batsofe e dira ke batho ba le bantsi, ba lelapa le mo setšhabeng go farologana le mo ditsong tsa bophirima tse di lebeletseng tlhokomelo ya batho ka bontsi.

Mo ditsong dingwe bogolo jang tse di nang le setso sa Aforika, go tlhokomela batsofe go tsewa e le boikarabelo jo bo botlhokwa mo lelapeng, fa mo ditsong tse dingwe tsa Bophirima mo go tlhokomela batsofe go dira ke ditlamelwana tsa pholo tsa setšhaba lelapa gantsi le neelana ka thuso mo dilong tsa letsatsi le letsatsi jaaka go apaya go tlhapa le go dira tiro tsa mo gae lelapa le naya thuso ya maikutlo go maikutlo a go ikgogomosa le go nna nosi mo bagoding go nna leba lela ba go nontsha dikamano le go ba naya maikutlo a gore ga ba nna nosi.

Go na le ditirelo di le mmalwa tse di diretsweng go thusa bagodi di akaretsa ditirelo tsa kgotlhang, tsa setšhaba le dikopano tse di . Dintlo tsa botlhokomedi, Nomsa's Care Centre, ke lefelo le le tlamelwang ke setšhaba le le go tsweng le thusa go boloka le go tlhokomela bagodi. Molebogeng Old Age Home e simolotse ke Molebogeng Motlhami ka twenty sixteen go thusa go boloka bagodi ba ba senang ba ba ba tlhokomelang mo nakong ya motshegare le bosigo.

Go na le Molebogeng Old Age Home and Hospice, lefelo leno le tlamela tlhokomelo le thuso ya malatsi otlhe. Le simolotse go thusa go boloka bagodi ba ba senang ba ba tlhokomelang go bona lesedi le le oketsegileng o ka leletsa center eo. Re na le Nomsa's Care Centre for the aged gona fa for Ga-Rankuwa e e tlhokomelang batsofe.

Go tokafatsa tlhokomelo, go tlhokomela batlhokomedi ba ba sa fiweng dituelo ka go bafa tsa tlhokomelo gore ba kgone go thusa botoka, go atolosa tlhokomelo ya mo gae, atolosa tirelo tsa puso tsa tlhokomelo ya mo gae seno se tla thusa batsofe ba ba lwalang thata go ba naya ditirelo tsa botlhokwa mo malapeng a bone. Go tsenya tiriso ya ditsamaiso tsa thekenoloji kwa diofising tsa SASSA go fokotsa mathata le boferefere, go abelana thuso tse di tlhokafalang jaaka dikoloto kana tsa bogole didiriswa tsa tlhaolele le dijo tse di botlhokwa mo bagoding.

Dithebolelo tsa puso tsa batsofe kwa Aforika Borwa di na le ditlamorago tse di farologaneng mo boleng jwa matshelo a bone di fa dithuso tseno tsa madi di le botlhokwa mo go fokotseng lehuma le go neela batsofe seriti, boleng jwa matshelo a bone bo ka amana le maemo a a farologaneng. Dithuso tsa SASSA di thusa malapa a le mantsi go tswa mo letlhomesong ka go bafa madi a tlhokomela a tlhomameng kgwedi le kgwedi dipatlisiso di bontshitse gore madi a pension e a ka tokafatsa boitekanelo jwa ba tsofe bogolo thata ka ntlha ya go kgona go reka dijo tse di botoka le go tlhokomela boitekanelo jwa bone.

Motho o tshwanetse go tlhomamisa pele gore o kgona go bona pension-e eno, ditlhokego ke tseno, o tshwanetse go nna dingwaga di le sixty kgotsa go feta, o tshwanetse go nna moagi kgotsa moagi wa nako yotlhe wa Aforika Borwa, o tshwanetse go nna le madi a amogelang a a sa fetang selekano se se beilweng ke SASSA. Selekanyo seno se a fetoga kgwedi le kgwedi ka jalo go botlhokwa go se tlhomamisa kwa di ofising tsa SASSA, tokomane e tlhomamisang boitshupo jwa gagwe e jaaka ID book kgotsa ID card ga o nyetswe o tshwanetse go nna le tokomane e tlhomamisang lenyalo.

Pension-e ya batsofe e na le ditlamorago tse di molemo le tse di sa siamang mo mokwalong wa madi mo malapeng le mo batlhokomeding, le fa e thusa go fokotsa lehuma gape e ka oketsa morwalo wa madi mo go ba bangwe ba lelapa ka ntlha ya go tshwenyega ka ditšhelete le ditlhokego tse di oketsegileng tsa tlhokomelo. Pension-e ya batsofe gantsi ke motswedi o le mongwe fela wa madi a tlhomameng mo lelapeng la maemo a kwa tlase, a dirisa go duela ditlhokego tsa botlhokwa jaaka dijo motlakase le dipalangwa, a ikokobetsa morwalo wa madi mo maloko a mangwe a lelapa.

Motho o simolola go amogela madi a pension ya batsofe fa a na le dingwaga di le sixty kgotsa go feta go ne go na le pharologano ya dingwaga magareng ga banna le basadi basadi ba ne ba amogela ya bone go tloga ka dingwaga di le sixty mme banna ba amogela go tloga ka sixty-five fela molao o ne wa fetolwa mme jaanong batho ba batona botlhe ba tshwanela go amogela pension e go tlogela sixty. Dingwaga di le sixty gantsi di tsaya sebaka sa go tlogela tiro mo bathong ba le bantsi ba ba sa bolokelang mogodi jwa bone. Batsofe ba ba le bantsi ba simolola go tlhoka tlhokomelo e e oketsegileng ka ntlha ya bolwetse ka jalo ba tlhoka thuso ya madi.

Puso e ka dira gore dipetlele dingwe le dingwe mo magaeng di nne le dikolo tswana tsa bone tse e leng gore di tla go lata batsofe kwa magaeng ka nako ya gore batsofe ba tle bookelong.

Go tlhokega gore puso le mekgatlho e e ikemetseng ba dirise mananeo a tlamelang dipalangwa tsa batsofe go ya kwa dipetleleng, go neela madi a a thusang ba ba sa kgoneng go duela go ka thusa go fokotsa morwalo wa madi. Ditirelo tse di sa duelelweng di ka thusa go tokafatsa boitekanelo jwa batsofe ka go tlhoma mokgatlho wa bathusi ba ba ithapileng ba ba thusang go ya le batsofe kwa dipetlele go tla tokafatsa tsela ya go tsamaya ka go tlhokegang teng.